Kweli icandelo elezolimo kusetyenzwa ngokuphuhlisa ngokuthatha inxaxheba ngezimo yezolimo nangokukhuliswa kwezilwanyana nangolwazi lwefama into ebizwa ngabakhumsha i-farming. Eli licandelo elinqabileyo kakhulu kwaye liyaphuhlisa.

Ukugcina umbona ungaboli ixesha elide loo nto ithatha ubulumko ngokujonga ixesha eliwubekelweyo umbona ukususela mhla wawutyalwa okanye ufakwa emhlabeni. Njengoba ixesha lihamba kumele uhlale umane ugalela izithintelo-ntsholongwane izithintelo zimbovane ukuze ulondolonge. Kowumane ke ngexesha nexesha umane uwujonga uwufaka izithintelo ezifaneleyo nezikumgangatho ophezulu kwaye ikwa ngumsebenzi ofuna ubuchule nofuna isizotha ube ngumntu onethemba kakhulu.

Ukusenga kuthatha iindidi ngeendidi zemisebenzi. Okokuqala, funeka ukwazi ukukhuseleka kwenkomo nendawo osengela kuyo ujonge ukuba ingaba le nkomo ikulungele na ukusengwa, ingabe itakane lakhe okanye umntwana lowo uncelile na ibisi, kungoko ke ungaqala uthathe izixhobo zakho zokusenga uqinisekise ukhuseleko. Qinisekisa nokucoceka kwendawo ze uthathe izixhobo zakho uzilungiselele ngazo ukusenga. Oku kuthatha ixesha okuluqulathwe yinkomo ukuba ubisi lungakanani na olufuna ukusengwa.

Urhulumente angaqala ngokufaka iinkqubo eziphuhlisa ulwazi ezikolweni, ulwazi ngezolimo. Eli licandelo intswelangqesho kukuba umntu uzawufumana uphuhliso olusezingeni eliphezulu ngoko ke bangafumana ulwazi bafumane izixhobo, bafumane nenkxasomali kweli candelo. Bangaphuhlisa intswelangqesho kubantu bafumane imisebenzi baqashwe kwaye kuliwe nangendala le ephethe abantu. Ngoku ke kubalulekile kakhulu ukuba urhulumente adlale inxaxheba yakhe .

Okokuqala, agafumana ulwazi kwicandelo lezolimo enze uphando malunga nee-learnership enze uphando malunga nezixhobo anokuzisebenzisa iinjingalwazi kuneento ezibizwa ngee-internship, kuneento ezibizwa apprenticeships apho anokufumana khona ulwazi ngapha asebenze okanye angaziqalela elakhe icandelo lokuba uzithengele imbewu aphuhlise oko akufunde esikolweni aziqalele esakhe isiduli sokuba aziqalele indawo apho aza kulima khona. Oku ke kuya kuzikhethela indlela.

Umntu ke ufumana ulwazi oluthe vetshe kwiiyunivesithi okanye kwiikholeji. Zinceda ngokufumana olwazi kuba kweli candelo lezolimo uqala njani, uqale ufumana ulwazi yentengiso kwezolimo ukuba isebenza kanjani na. Ngoku olu lwazi uyalithatha ulisebenzise kwi-practicals iza kwizinto ezifana nee-learnership or internship. Apho kulapho ke uza kuphuhlisa ulwazi lwakho wenze le nto owayifundiswa esikolweni ngezandla kumsebenzi wezandla. Kulapho ke uzawufumana i-experience ukuba olo candelo luphuhlisa njani amathuba wokuthengisa kwezolimo.

Ukubuyiselwa kwemihlaba kunganceda ngokuba abantu baza kuvela iifama zabo bazilimele iziqhamo nemifino bazenzele ngokwabo imisebenzi, bazilimele ukutya okanye bakuthengise. Le nto inganceda kakhulu kukudala amathuba omsebenzi ukulwa nentswelangqesho. Inganceda ngokuthi bafumane ulwazi, ukuphuhlisa kum okanye ukusebenzisa kumhlaba kakhulu. Abantu bazenzele imisebenzi ngezabo izandla, batyale bathengise okanye batyale bazityele emizini yabo. Inganceda kakhulu ezilalini.

Iziqhamo ezikhula kakuhle eKapa ngumdiliya, ngama-apile nezinye iziqhamo. Le nto ibangwa kukuba imvula yaseKapa inetha ebusika, loo nto eyenza ukuba umhlaba wakhona uhlale utyebile ukuba ungasetyenziswa ukutyala. Umhlaba wakhona unamandla ukukhulisa iziqhamo ezityalwayo, yiloo nto ubunintsi bezityalo ziphuma khona njengemidiliya ukwenza iwayini nezinye iziselo nama-apile athengiswa kakhulu kweli cala laseKapa.